Ina, hikuva leswi swi ta endla leswaku vanhu va amukelana ka mindhavuko ya vona. Va rhandzana hi mindhavuko ya vona, swi tlhela swi tsakisa hikuva ku hlangana ka mindhavuko i swa kahle.

Eka vona a ndzi ta va byela leswaku ku vulavula ririmi ra vona handle ka ra van'wana i swa nkoka hikuva, ririmi ra vona hi leri va nga ri mama eveleni ra mana wa vona. So swi fanekerile ku va va tlakusa ririmi ra vona hi ndlela ya kahle.

Swi nga endla leswaku hina tanihi hi nga maAfrika-Dzonga hi tikuma hi ri xilo xin'we. Hi tlhela hi hloniphana, hi nyikana swilo swa kahle, tidyondzo ta kahle eka vana va hina lava taka mundzuku.

Ina, hikuva eswikolweni hi laha ku nga na vana va hina, lava faneleke va dyondza hi ndhavuko wa hina. Leswaku ndhavuko wa hina wu ta kula wu ya mahlweni na loko hina hi nga hi va hi nga ha ri kona vana va hina va sala va dyondzisa vana va vona, leswaku ndhavuko wu kula wu ya emahlweni.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku u fanekele a tikhoma kahle evuton'wini. Naswona a hlonipha vanhu lavakulu, a hlonipha hinkwavo vanhu xikan'we na vanghana va yena. Leswi swi ta endla leswaku a va na minkateko loko a ri karhi a kula.

Ku swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka i tihove. Ku lulamisela tihove u fanekele ku va na tindluwa, timanga, na tintshutshu. Xo sungula u tseleka tintshutshu ti ti ti ti ti ze ti vupfa, kutani u chela timanga, ivi ku chela tindluwa, ivi u .

Ku fanekele a va n'wasati wo ti hlonipha swinene, hi maambalelo ya yena, ni ku hlonipha ka yena.

Leyi, xivutiso lexi a ndzi swi tivi hikuva a ndzi yanga entshaveni, mara ndzi nga yi veka hi ndlela leyi. Ku va ku va mufana a ya entshaveni swi endla leswaku mufana a hundzuka vavanuna hikuva, i dyondzisiwa milawu leyi ndzi nga yi tiveki. Va dyondzisiwa milawu yo va va va vavanuna.

Ndzi nga tsakela ku ya eJoni hikuva eJoni ka tsakisa hi ndhawu ya N'wendzamhala. Ku tsakisa hi ndlela leyi, hi maholideyi ku yiwa tiphakini, ku hungasiwa, ku hlamberiwa, ku khidiwa, ku dyiwa, ku oxiwa nyama ku dyiwa, ku ciniwa.

Ku cinca hi ku i fanekele a teka swiboho swo karhi kumbe a hlayisa muti hinkwawo.

Munhu i ku va a tihlonipha a ya exikolweni, a tirha kahle, swilo swa yena swi famba kahle. Leswi endlaka ku lavan'wana lava taka endzhaku ka yena, va navela ku fana na yena.

Ndzi nga tsakela ndhavuko wa valungu hikuva a va lavi malovolo, va lava mucato ntsena.

I ku va u kombisa leswaku ndhavuko ya wena yi tsakisa hi ku fikela kwini. Naswona u represent-a ndhavuko wa ka n'wina hi ku va u va u ri proud.

Ina, hikuva Xitsonga laha laha Afrika-Dzonga vanhu vo tala va vulavula Xitsonga. Leswi a swi ta ndzi endla na mina ndzi navela ku xi dyondza.

Ndzi nga katsa leswaku vanhu va fanekele va hi ma mpimanyeto lawa ma mpimanyeteka leswaku va ta kota ku va va endletela leswi va swi lavaka.

Ndlela yo tshinya n'wana i nhonga, hikuva leswi swi ta endla leswaku a chava ku endla leswi swo biha.

Mintlhontlho leyi vatekani lava humaka eka mindhavuko yo hambana, va hlangana na swiyimo swo va va nga twisisani loko swi ta eka timhaka to hloniphana. Wa kuma leswaku wun'we eka rixaka leriya, ku fana na Machangana na maZulu, Machangana loko swi ta eka ku eka pfuka nampundzu va tirha a va swi tolovelanga.

Ndzi nga va hlamusela leswaku, tindlela to sweka swakudya swa ndhavuko i swa nkoka hikuva swakudya swa ndhavuko swi na ti-vitamin-i, swi aka emirini naswona swa pfuna eka hina vadyuhari.

Ndzi nga vilela hikuva n'wana wa mina u ta va a ri enhoveni laha ndzi nga ta va ndzi nga ri kona. Swi nge ndzi khomi kahle kambe loko a vuya, ndzi ta tsaka naswona ndzi ta n'wi komba rirhandzu, ndzi ta n'wi sapota, ndzi ta n'wi endlela xin'wana na xin'wana lexi yena a .

Swi nga khumba hikuva tatana i tlanga i wa nkoka evuton'wini bya n'wana, naswona i dyondzisa n'wana mahanyelo lama nga kahle. leswi swi nga ta endla leswaku, loko a hanya na mana wa yena a swi nge olovi ku va a ri wanuna loyi a a fanaka na tatana wa yena hikuva tatana wa .

Hikuva ndzi lava ku fana na vona. Mahanyelo ya vona kumbe ndhavuko wa vona wa ndzi tsakisa. Wa mina ndhavuko a wu tsakisi hi ndlela leyi ndhavuko wa vona wu tsakisaka xiswona.

Vavasati va ambala minceka na vuhlalu kambe vavanuna va ambala tinjhovo, va tlhela va khoma tlhari evokweni.

E-e, vantshwa va manguva lawa a va ha mbali etimpahla ta xintu ta khale hikuva va ti vona ingari a swi pfuni nchumu. Leswi ndzi nga swi tiviki ku ri hikokwalaho ka yini va endla tano.

E-e, leswi swi endla leswaku u jikela rixaka ra wena laha u humaka kona. Swi endla leswaku u ti rivala hi wena n'wini leswaku u mani naswona u ta hi kwini. Leswi swi nga ri ki kahle.

Vana va manguva lawa va rhandza ku ambala swiambalo swa manguva lawa, hikuva a va dyondzisiwangi kahle leswaku ndhavuko i wa nkoka evuton'wini bya hina.

Ina, hikuva vutomi bya yena byi fanekele byi ya emahlweni. Hikuva nuna wa yena wa khale u lovile, a nge he pfuki nakambe. Yena u fanekele a yima nkarhi, a zilela nuna wa yena lowu nga a nga fa. Kambe loko nkarhi wu herile wo zila, a ta kota ku ya emahlweni na na na vumundzuku bya yena.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a hi mahetelelo ya misava ku va u loveriwile hi nuna Wa ha wa ha ri ntsongo ku va u nga se tekiwa.

A ndzi ta swi pfumelela leswaku manana a n'wi hakelela. A ndzi ta va ndzi nga ri na nkingha naswona i munghana wa mina. Munghana wa mina ndzi fanekele ndzi n'wi khoma hi ndlela ya kahle.

Nkoka wa swivongo i ku va munhu u ta tiva exiphato xa xivongo xa yena naswona swi endla leswaku a ti tiva ku hi yena mani, naswona u ta hi kwihi.

Mavito ya xivongo i mavito lawa ma seketelaka munhu leswaku hi yena mani, xaka ra yena i mani, naswona u huma kwini marito mavito ya xivongo i ya nkoka hikuva u kota ku lemuka maxaka ya wena.

Ndzi nga n'wi byela leswaku xivongo xi fanekele xi hlonipheka. Xivongo i xilo lexi xi hlamuselaka ku ri hi wena mani naswona u ta hi kwini naswona u wa ka va mani. Xivongo i xikulu swinene u fanekele u xi hlonipha.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku xivongo i i nchumu lowu vanhu va fanekele va wu tekela enhlokweni hikuva hi xona xi endlaka u tiveka.

Ndzi nga n'wi hlamusela kusuka ehansi ku fikela emakumu. Ndzi n'wi byela leswaku Xikwembu xi koho laha misaveni, hi xona xi hi sirhelelaka masiku hinkwawo. U fanekele a gandzela Yehovha leswaku a ta kuma ekurhula embilwini ya yena.

Ndzi nga xava xibelana na tinjhovo to cina hi tona muchongolo na xibelana lexi va cinaka hi xona eswiseveseveni.